Le motse o mong, ba hlodisanang dipapadi tse ding tse leshome le motso o mong. Sehlopha se sengwe se lokela ho hlola sehlopha se seng. Dihlopha tsena tse pedi di bapala ka diphahlo tsa mmala e sa tshwaneng.

Halala Batjha! Ke nako ya lona hore le itokisetse ho kenela tlhodisano ena ya World Cup. Ke utlwa ke le tshepa hore le ka finyella. Ke le fa mahlohonolo a ka. Halala batjha!

Ngwanaka, ke nka di-game tsa hao hobane ke batla o ithute pele ka tsa sekolo. Ke batla o ba na le bophelo bo thabisang, le nna ke batla ho itjhapa sefuba ka wena. Di-game tsena tsa hao di etsa hore o seke wa sheba dibuka tsa hao tsa sekolo.

Eya, ke bona tsohle di atlehile ka selemo sa 2010 hobane batho ba ile ba kgona ho phahamisa dikgwebo tsa bona ka ho rekisa dintho tse fapaneng hona kwana stadium, ba tswang ka ntle ba ile ba tlisa tjhelete e ngata haholo lefatsheng.

Re lokela ho kenya papadi ya ho matha hobane ke bona bongata ba bana sekolong sa rona e le batho ba nang le lebelo ho matheng.

Bohlokwa ba ho ikwetlisa le dipapadi ke hore o tla dula o phathahanang, o qetella o sa nahane ka dithethefatsi ebile ha o le ka hara dipapadi o qetella o ithata ebile se o etsa bonnete hore bophelo ba hao bo botle.

Batho ba batla dikuku tse theko e tlaase, ka tsela eo, o ka se bone phahello. Mathata a mang ke hore batho ba setjhabeng ba rata sekoloto, ba sa patale.

Sehlopha sena sa hockey ba ikemiseditse haholo hobane ba bonahala e le sehlopha se keke sa jewa hona tje. Ke rata ka tsela e bang le mmoho ka teng ebile le ka tsela e ba ratanang ka teng.

Ho bohlokwa hobane mokwetlisi ke ena a tlang ka leqheka la ho sahlehla. Bana ba tla ithuta ho bapala ha feela ba ka mamela mokwetlisi. Mokwetlisi ke ena a tsebang dipapadi tsa hae ho fetisisa.

Abuti wa ka, ke utlwa ke sa thaba moyeng ha ke o bona ntse o nona ebile ke a bona ha o sa rata le ho hlapa. Wa bona o motle jwang? Kopa o ihlokomele. Abuti wa ka, kopa o qalelle o fetohe, o hlape ebile o leke ho fokotsa bonono bo ba hao. Ka o kopa abuti wa ka.

Eo empa metswalle ya ka ba na le tsona. Ke di-game tse thabisang haholo le batho ba baholo ba di sebedisa ho bontsha hore di a thabisa hobane di etsa hore motho a lebala ka mathata ebile di o ntsha ntho tse sa lokang jwalo ka ho tsuba dithethefatsi.

Ka matsatsi a mang ke yena a tlang ka di-sponsor tsa mafatsheng a mang ho tlo thusa dipapadi. Ke yena a etsang bonnete hore dipapadi ba na le dijo le diphahlo tsa ho bapala.

Nna ha ke batle ho bua maka, Eya, yena ke mo rata sebapadi sena empa ha ke mo rate ho feta tekano. Ke sebapadi se ne ke sheba ho sona ha ne ntse ke hola.

Batjha, e re ke le jwetse ka boikwetliso. Molemo ya boikwetliso ke hore masapo kapa mmele o ka se tsofale ka pele, o ka se phele ntse o tshwarwa ke mafu a mangata. La bona ke dula ke sa kule ebile ke na le matla ho phala batho ba dilemong tsa ka.

Ke kgathetse ke wena ngwana towe. O nahana hore se re le dithaka ka lapeng. Ho se hlomphe ke ho swabisa, o ipona ekare o so le moholo. O tsamaye o lo ipatlela bodulo ba hao, o etse bonnete hore wa fetoha.

Eya, nka lakatsa ho e kenya tshebetsong hore basebetsi le bona ba ikotlolle masapo ebile ho be monate mosebetsing empa e etsuwe feela habedi hara kgwedi.

O lokela ho ya sekolong, University kapa College ho lo etsa photography course hore a tlo ba na le tokelo ya ho nka dinepe ebile a tlo kgona ho iketsetsa tjhelete ya hae.

Batho ba baholo ba ka fetisisa nako ka ho ikwetlisa, ba lokolle masapo ebile le ho bapala dipapadi tsa matsoho tse seng thata. Ba bang ba ka bala dibuka ho fetisa letsatsi.